Imikhankaso yezempilo yabesilisa ibalulekile.

Izinganekwane nolwazi olungathembekile kuthinta kabi ekusentshenzisweni kwezinto zokuvimbela inzalo, ikakhulukazi emaphandleni. Lokhu kwenzeka ngezindlela ezilandelayo. Ukungabaza nokwesaba imiphumela. Umthelelo wamasiko nezinkolelo. Ukusabalala kwamanga, lokhu kudalwa ukusweleka kolwazi. Ukucindezelwa kwabesifazane. Ukungatholakali kwezinsizakalo zempilo.

Malume uBheki, isifuba i-TB, sithinta kakhulukazi amaphaphu, sibangele ukukhwehlela okuhlala isikhathi eside, ubuhlungu esifubeni nokuphefumula kanzima. Uma singalashwa singadala umonakalo emaphashini, sibangele izilonda, ukuvuvukala kanye nezinkinga ezifana nesifo senhliziyo, noma ukusabalala kwe-TB kwezinye izitho zomzimba. Kubalulekile ukuthatha imishanguzo yokwelapha ngokuqhubekayo ukuze uphole ngokuphelele.

Izinhlelo zokuhlela umndeni ezilungele intsha emtholampilo yasemaphandleni, zingathuthukiswa ngokwenza lokhu. Okokuqala, ukuqwashiswa kolwazi olunembile, ngezingxoxo ezivulekile nezinsiza ezifanele intsha. Okwesibili, ukwenza izinsizakalo zitholakale kalula ngokwandisa amahora asemtholampilo nokuhlinzeka ngasese. Okwesithathu, ukuqeda ukwesaba nokwahlulelwa ngokuqeqesha abasebenzi bezempilo ukuba babe nobungani futhi bengagxeki. Okwesine, ukusebenzisa izindlela zesimanje ezifana nobuchwepheshe be-digital, ukuze intsha ithole ulwazi kalula.

Ukubona nokubika izimpawu ze-COVID-19 ngokushesha. Kubalulekile ukuze kuvinjelwe ukusabalala kwesifo, futhi kuthuthukiswe amathuba okuphola. Kunciphisa ukusabalala kwegciwane, futhi kunciphisa imiphumela emibi, nokuvikela umphakathi ukuthi ungatheleleki kulesi sifo.

Mngani, yebo ngiyayazi imishanguzo yengculazi ama-ARV. Imishanguzo esetshenziswa ekwelapheni i-HIV and AIDS. Ayasiza ekunciphiseni inani le-HIV emzimbeni. Okwenza kubelula ukumisa ukusabalala kwesifo, futhi ukuvikela abantu ekutholeni izifo ezinzima ezihlobene ne-HIV. Ama-ARV awasizi kuphela ekunciphiseni ukukhula kwe-HIV, kodwa futhi anikeze abantu abane-HIV, ithuba lokuphila impilo ende enempilo futhi ethokomele, uma belandela kahle umuthi noma ukuphuza imishanguzo.

Ngingabakhela izinhlelo zokuthukuthukisa amasiko nezokuthuthuka. Ukwakha amasevisi okuthuthukisa izindlela zabantu abakhubazekile kubavumele ukuthi baphumelele ezifundweni, ezemidlalo, nasezinhlelweni zokuthukuthukisa amakhono.

Yebo, iyasebenza imikhankaso efundisa ngokuthatha imishanguzo. Ngoba isiza abantu ukuthi baqonde kakhulu ukuthi ukuthatha imishanguzo efanele ngesikhathi, ngaphandle nokuphosa noma ukuphazamiseka, kunikeza amathuba amakhulu okuphila isikhathi eside, futhi nempilo. Okunye futhi nasemtholampilo banabo ubungani, banabo futhi ukungacwasani okwenza kube lula ukuthi umuntu akwazi ukuthi axoxe nosonhlalakahle acele imishanguzo.

Ukuhlanganisa imithi yeSintu nemithi yesimanje kungaba usizo ngalokhu. One, ukusebenza kangcono. Imithi yeSintu ingelapha izimbangela, kanti eyesimanje isheshisa ukululama. Two, ukunciphisa imiphumela emibi. Ezinye izidakamizwa zesimanje zingaba nemiphumela engemihle, kanti imithi yeSintu ingayinciphisa. Three, ukuqinisa amasosha omzimba. Imithi yeSintu ingasiza umzimba ukuvikela izifo. Four, izindleko eziphansi. Imithi yeSintu ivame ukuba neshibhile kunezidakamizwa zesimanje.

Ukuthatha imishanguzo yesandulela ngculazi. Lokho kuvikela ezifeni eziningi ezithathelanayo futhi kuyalicindezela igciwane. Lokho kuholela ekuthenini ugcine uphila impilo ende, futhi ethokomele.